Utatomkhulu ndingamcebisa mna ukuba makayithathe i-insurance plan ngokuba ndimbonise umzekelo kwamakhelwana ebekhe ebesandofihlwa naye, ebesemdalana. Ubawo isifihlo sakhe yena i-funeral parlour, yonke into yayize kakuhle wenzelwa nelitye isifihlo sasikhulu. Kwathe kwabhatalwa ukutya, kwabhatalwa neetranspoti, nee-airtime zokuba bafowune abantu. Ndize ndimbonise uba esasifihlo esiya besikuso besinesidima, nesakhe ukuba siyafuna sibe nesidima nesithozela ngolo hlobo, angakhe ayithathe ke i-insurance plan.

Utamkhulu ndingamcebisa ndimbonise ngesifihlo ebesisandokwenzeka sikamakhelwane, ndimbalisele ukuba usibonile ukuba besisihle njani, sisikhulu. Yonke ke laa nto ibibhatalelwe yi-inshorensi yakhe utamkhulu, lo ebesenext door. Ii-funeral parlour zibhatalwe yi-inshorensi, itranspoti kunye nokutya nee-airtime bekufowunwa ngazo. Ngaphezu koko bamenzela nelitye kwapha phantsi kwalaa mali yeinshorensi. Mna ndimcebise ukuba naye ufuna uze akhumbuleke kulo mhlaba ngomntu owayenesidima waze wemka ngomntu enesidima, aze ayithathe ukwenzela zonke izinto zizoba lula nakuthi nangakuye.

U-cash send mna ndimbona esenzela ubomi lula kwezi ntsuku siphila kuzo ngokuba uyakwazi uthumelela umntu imali ulapha e-Eastern Cape ayifumane engaphaa eRhawutini, ayifumane kwanamhlanje futhi ngefowuni nje qha ungakhange uye kuye naye abe engenayo ne-bank account. Mna ndiyibona ilula ngolo hlobo, uyakwazi uyifumana kumtshini wale akhawunti umntu wale cash send omthumele ngayo okanye ayifumane kwenye yezi venkile sithenga kuzo.

Ukuba impangelo yakho ibintle ngexesha ubusemtsha, eyona nto mna bendinomcebisa yona umntu ukuba, ukuba uthenge ekwazile ukuthenga indlu kwiindawo ezifana netawuni okanye esisabhabhsini, akhe mhlawumbi ii-flat aqeshise ngazo phofu nasezilokishini ngoku sokuqeshiswa ngezi flats. Okanye akhe loo magali aqeshise ngawo ukuze ahlale enawo umvuzo qho ngenyanga. Ukuba ke unayo nenye imali akhangele nokuba yimoto ezawuthutha abantu abaphangelayo okanye ayifake koonoteksi erenkini.

I-inshorensi yobomi yinto yokuba uqiniseke ukuba xa ungasekhoyo kulo mhlaba, yonke into yakho izawukhathaleleka. Ukuba unalo usapho usapho lwakho luzawushiya nesixa sokuba wena yonke into xa ufihlwa ufihleke kakuhle ngesidima nangesithozela, bashiyeke bona bekwazi uphila ngaloo nto izawube izawube ubuyiplanile wena kwi-insurance plan uba bawushiyeka nayo. Mhlawumbi ngonyaka okanye ngenyanga bafumane isixa semali esithile for ixesha elithile after uswelekile. Ezinye ke ziyakwazi ke nokhavarisha iinto zesikolo, qala kwesobuncinci uyotsho kwezobudala izikolo.

Umasingcwabane ndingacebisa ukuba umenzela izinto zibe lula, umphungulela usapho umthwalo xa kwenzeke isiganeko esithile ngelinye ixesha. Ndingamcebisa ngaloo nto injalo ukuba angasokolisi usapho alishiye ngemva lusokola xa kuye, xa kuthe kwehla isiganeko.

Ndingamcacisela ukuba itsala itsalelwa okokuba xa kuthe kwehla isiganeko sokuba mhlawumbi uphelelwe ngumsebenzi okanye unyanzeleke uyeke umsebenzi ngenxa yezizathu ezithile, ube nayo loo malana uzawuba nayo for, for iinyanga ezithile zokuba ukwazi ukhangela omnye umsebenzi xa udinga ukhwela okanye wenze ii-CV. Ukwazi futhi nokuzihoya for ithutyana elithile.

Mna ndiye ndibize umastandi okanye ndiye kwamastandi, ndichophe naye phantsi ndibonisane naye ukuba kuye kwathini kwenzeke njani ukuze ndingakwazi ukubhatala irenti kwezi nyanga zimbini zidlulileyo. Ndandule ukumbonisa ukuba ndizokubanayo nini imali elingene ukuba ndimbhatale yonke imali yakhe yezinyanga nale ndikuyo irenti.

Ndingamcebisa ukukuba angayoyithatha loo mali leyo kumashonisa ngenxa yento yokuba amatyala anjalo awapheli, aye esanda. Ngokuba uzawuthi xa eyibhatala lo mali leyo ayibhatale iphindaphindekile maseyeyibhatala ixesha elininzi, ngokuba iireyithi zabo ziyathanda ukukuba ngu-fifty pesenti.